Usiko lwemvunulo yamaZulu lubalulekile ngoba amaZulu ukugqoka kwabo imvunulo kuhlukanisiwe ngezigaba. Izintombi zinobuhlalu obugqokwa izintombi kube khona izidwaba, kube khona amabheshu, kuhlukahlukene. Lolu lolu uhlobo lwendabuko olubaluleke kakhulu-ke esizweni samaZulu. Into engenza ukuthi luhlanganiswe nendlela yesimanjemanje, ukuthi amateki noma izicathulo zabantu besimame njenga izicathulo lezi ezine zithende bengazi hlobisa ngobuhlalu benze imigexo namabhengela namacici okuzogqokwa abantu besimame bese abesilisa bona bengenzelwa kungafakwa ubuhlalo emashethini.

Ekuphileni wamazulu okudla kudlala indima enkulu ekwakheni ubudlelwane nase ukukhuthaza nene umoya womphakathi. Njengoba ukudla kuyindlela nokwabelana kubalulekile ekuhlanganiseni abantu ekwakheni izibopho ezinzulu phakathi kwemindeni naphakathi kwamahlombe. Ukuthokozisa abavakashi Uma kunezivakashi amazulu ahlinzeka ngezinkonzo zokudla ezinhle, okuvame ukubonisa ukuhlonipha izivakashi okwenza kube isikhathi soku. Uzwakalise ubuntu. Ukuthokozisa lokhu kuholela ekwakheni izibopho ezintsha phakathi komphakathi. Ukubambisana kwemindeni, uhlobo lwezinkonzo zomphakathi, ezinye njengemishado noma i'm because yomphakathi kuvame ukufaka ukudla okwabo elene nezithelo

Kumele okufanele inqume inani elifanele lelobolo ukuthi kumele kwaziwe ukuthi umakoti wenza msebenzi muni, ufunde kangakanani nanokuthi lapho ayakhona uzofike bazuze ini ngaye. Kubalulekile lokho, kodwa hayi ukuthi ilobolo kumele ukuthi abazali begcine sebengathi badayisa ingane yabo. Kumele ukwazi ukuthi bezozuza ngani lapho ayakhona bese liphuma lapho ke inani,

Ekhaya kwakunomfanekiso owawunamekwe edongweni, lomfanekiso wawunembala ehlaza kwaku, wawukade uthengwe ugogo wami. Ngangiwuthanda kakhulu ngoba wawusinika i imiyalelo yasekhaya nanokuthi uphila kanjani. Iwona lomfanekiso engakhula ngawo ekhayeni lami lobuntwana.

Inkosi yokuzalwa ifaka phakathi imithandazo nezinkonzo ezenzakalayo, ezihlaba umxhwele, ezibhekiswe ekuphakame kwezitho zokuphila nokubungaza izimpilo zabantu abasha. Lokhu kungenzeka kube nemikhuba yokuhlanzwa imithandazo yokuvuselela imizimba kanye nemishado noma izinkonzo ezenzakalayo lapho umndeni noma umphakathi oxhumana khona ngomoya ophakeme. Imikhuba eyenzeka ngesikhathi sokuzalwa ivame ukubonisa isidingo sokuhlala ukhumbule izimpande, ukuphila ngendlela efanele nokuhlala uhlonipha izinkolo zomdabu. Imithandazo eyenziwa ngesikhathi sokuzalwa ithatha indawo ebalulekile ikakhulukazi imithandazo yokuvikela impilo yomtwana, izikhumbuzo ngesikhathi esizayo, kanye nemiphumela ethile yokuhlonipha umndeni yomuphako.

Emshadweni into ebalulekile uthando nokulalelana, ikhona okubalulekile nanokuba nezinkolelo ezifanayo. Kuyasiza ke ngoba niyakhona uku uzwana uma nikhuluma ngoba nikholelwa entweni eyodwa. Imali iyibonus emshadweni akusiyona into engaze kuthiwe iyona edingakalayo. Kudingakala uthando, nokuzwana nokuxoxisana, nibonisane, nilalelane.

Izithiyo zolimi nezithiyo zamasiko zibonisa izinselelo ezahlukene abantu abahlangabezana nazo lapho bephila noma besebenza emiphakathini enamasiko noma izilimi ezihlukene. Nakuba kuhlobene, kunezici ezithile ezihlukanisa lezizinselelo, izithiyo zolimi eziveza ubunzima obuhlobene nokungaqondi kahle. Noma ukungakhulumi kahle ulimi oluthile okuvame ukwenza lapha abantu behlangana noma bephila ezilimi ezehlukene. Ukungaqondi kahle izisho nezinkulumo abantu kwenza kubenzima ukuzwana phakathi kwabantu ababili abasuke bekhuluma. Indlela okubhekana nalezinselelo ukuhamba ngendlela ephelele okusho ukubheka izinselelo ngobubanzi hhayi nje kuphela izithiyo zolimo nezinkolelo, ukuqwashisa nokuqonda.